Nyana, ukuthenga indlu linyathelo elinika umdla kakhulu kodwa ngaphandle kwemali yokubambisa kukho nezinye iindleko okufuneka uziqwalasele, njenge-down payment. Lena yintlawulo yokuqala oyenza malunga nexabiso lokuthenga, ngokwesiqhelo iphesenti yeendleko zonke. Kubekho iindleko zokuvala, ezi zinokubandakanya iintlawulo zokuvela kwimalimboleko. Kubekho iirhafu zeprophathi, iirhafu zonyaka ezisekelwe kwixabiso lomzi wakho, ukugcinwa kunye nokulungiswa kunye nezinto eziluncedo ezinjengeendleko zombane, amanzi, irhasi, ukuthathwa kwenkunkuma kunye nezinye iinkonzo.

Ukulibaziseka kweentlawulo zeNSFAS kuchaphazela kakhulu ubomi babafundi, ngokubangela uxinzelelo lwezemali. Kubathintela amandla abo okufikelela kwiimfuno ezisisiseko ezinjengendawo yokuhlala kunye nokutya. Nto leyo ekhokhela kuphazamiseko olunokubakho lwezifundo nokudala unxunguphalo ngokungaqiniseki ngenkxasomali yabo, nto leyo edla ngokunyanzela abafundi abavela kumakhaya ahlelelekileyo ukuba bayeke ukufunda.

Ngokucinga kwam, uninzi lwabantu eMzantsi Afrika abayiqondi ukuba iyintoni i-inshorensi yobomi kwaye abanalwazi lwayo. Ayonto ithethekayo kwaye ayixhaphakanga, ayipapashwa nditsho kumabonakude. Uninzi lwabantu bazi i-inshorensi yomngcwabo kuphela, kuba neenkampani zeinshorensi aziyipapashi into yeinshorensi yobomi.

Eyona ndlela endiyibona inobungozi ngakumbi kukuthumela imali ngebhanka yeinthanethi. Oku kubandakanya ubuqhetseba, ubuqhophololo bokuphucula iakhawunti yakho, ukwabiwa kwesazisi. Abarhwaphilizi banokungena kwiakhawunti yakho ungayazi loo nto, bathathe yonke imali bathenge kwiindawo ongazange waya kuzo. Okunye ubungozi ngokuthumela imali ngebhanki y inthanethi, xa umntu enze impazamo afake inombolo ephosile yaloo mntu amfakela imali akakwazi ukuyilungisa loo nto, imali iyemka ingabuyi.

Xa uthenga ikhaya kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba intlawulo yakho yenyanga ayikho nje malunga nemalimboleko yakho. Irhafu yeprophathi kunye neinshorensi yabaninimzi zizinto ezibalulekileyo ezinokunyusa iindleko zonke. Mandikuchazele irhafu yeprophathi, ezi ziirhafu ezivavanywa ngurhulumente wakho wengingqi ngokusekelwe kwixabiso lakho leprophathi. Ngokuqhelekileyo zahlulwa zibe yimali yenyanga kwaye yongeze kwintlawulo yakho yokubambisa. Kulandele i-inshorensi yabaninimzi, lo mgaqonkqubo ukhusela ikhaya lakho nezinto zakho zobuqu kwiingozi ezifana nobusela, umlilo okanye iintlekele zendalo. Njengerhafu yeprophathi, ezi ndleko zeinshorensi zihlala zihlawulwe kwiintlawulo zenyanga kwaye zongeze kwintlawulo yakho yokubambisa.

Ukuzisebenzela kunokuchaphazela isicelo sakho semalimboleko yendlu, kuba ababolekisi banokujonga umvuzo wakho njengento engenakucingeleka okanye ezinzileyo xa uthelekisa nomntu ofumana umvuzo wesiqhelo. Mandicacise oku, ukuqinisekiswa kwengeniso, ababolekisi mali bafuna ubungqina bomvuzo ozinzileyo kule minyaka imibini igqithileyo.

Ukuthenga ikhaya lutyalomali olukhulu, nangona kunjalo zikhona ezinye iindlela zotyalomali nokukhulisa ubutyebi ezinjenge-stocks and markets, apho utyalomali kwinkampani, kwimarike yamasheya kunokuvelisa imbuyekezo ebalulekileyo ekuhambeni kwexesha. Kulandele ii-bonds, ezi ziimalimboleko ozinika iinkampani okanye oorhulumente ukuze ufumane inzala rhoqo. Ngokuqhelekileyo zibonwa njengezikhuselekileyo kunee-stocks, kodwa zinenzuzo ephantsi. Kubekho ii-mutual funds kunye ne ETF, ezi ziingqokelela zotyalomali ezilawulwa ngobuchule njengezitokhwe kunye ne-bond ezidityaniswe kunye, banikezela ngeendlela ezahlukeneyo zotyalomali.